Usibonda unakekela iimfuyo zabantu zingalahleki, unqanda iimfuyo zingangeni emasimini zitye izityalo zabantu, uhamba ayoseza iimfuya emanzini ukuba zihlale zinganxanwanga. Usibonda unceda kakhulu kuba abantu bamthembile ngemfuyo yabo.

Xa abakhwetha besikwa ubudoda babo baye bangenwe ziintsholongwane ezininzi kakhulu, loo nto ebangela ukuba babhubhe.

Uzilanda uphele apho uqiniseke khona. Ukuba zikhona iziduko ezingafaniyo niye niyazi ukuba anizalani.

Ndingabafundisa bodwa kuba kaloku bathatha nzima. Kukhona aba bafunda kangoko, bathatha kwangoko, baye baphazamise aba bathatha nzima. Ngoku xa ndibafundisa bodwa izoba yindlela lula leyo.

Umleqwa yinkukhu encinane eyayo loo ndawo, eyasemaXhoseni, ekhulele khona yaze yatyiswa umbona wakhona, efuywe ngamaXhosa.

Ndingathanda ukuba kushiywe mva into yokuba abantwana bahambe baye emasimini, ndingathanda ukuba abantwana bahambe bayokoluswa esibhedle apho bazofumana uncedo oluhle kakhulu.

Kufuneka amalungiselelo okuba usiwe entabeni, apho uyohlala khona iimini ezinizi, apho uyotya ukutya okungaqhelekanga, kufuneka uhlale nokuba kuyabanda na, uhlale endlini enziwe ngamasebe.

Ewe kulungile kuba kaloku umsebenzi uba mninzi kakhlu kwaye abanye abantu banamava amakhulu ngokutya kwesiXhosa.

Ilobolo iye ikhutshwe xa kucelwa intombi, izothathwa iyokwendiswa kuloo mfana uthe wayicela. Ilobolo yindlela yokubonisa ukuba uhloniphile kwaye umntwana lowo umunakekele.

Akanalo ilungelo lokuzigodusa kuba kaloku ifani yakhe yeyakulonina not kuloyise.

UMandisa Sithole, akalifanelanga umntu walo kuba kaloku akanantlonipho, uyageza.

Hayi akulunganga kuba kaloku aba bantu bangamdlisa umkhwetha lo, bamfake idliso kwaye afe.

Ndafunda ukuba abantu bayancedancedana kwaye iifemeli ziyatshintsha.

Hayi alizifezekisi kuba kaloku amasiko wangoku ayatshintshatshintsha, awasahlonitshwa.

Ndiyazithanda mna kuba kaloku ziyafundisa ezi ndlela kwaye siye singalibali ngomntu othile okanye sibone loo mntu uthile wabhubha kudala kulo mntwana, izenzo zakhe zibonakale kulo mntwana.

Ngamalungiselelo okuthenga ibhokhwe okanye ukuthenga ukutya okanye ukuthenga utywala.

Hayi andiqondi ukhona umohluko.

Abantwana kufuneka befundisiwe ngolwimi labo, iimvelaphi zabo ukuze bangalahleki endleleni bangazazi ukuba ngoobani bazalelwe phi. Ulwimi lwabo lubalulekile ukuba lufundiswe esikolweni.

Amakhwenkwe kufuneka enze amalungiselelo wokuxhela iigusha, okuxhela iinkomo. Bafuneka benze amalungiselelo wokuhambisa iipleyiti ebantwini abahleliyo ententeni, kufuneka bamise iintente.

Kufuneka amabhinqa atshatileyo anxibe ngokusemthethweni, ombathe, afake iityali, anxibe iimpahla ezinde.

Ndiye ndizive kamnandi kakhulu, ibe ngathi ndingajayiva okanye ndibhabhe.

Ndiye ndive kuthiwa abantu babangamaXhosa basa amakhwenkwe entabeni apho baye balwe neengonyama okanye nee-hyena ukuze babonakalise ubudoda babo.

Kubalulekile ukwazi isiduko sakho kuba kaloku uzokwazi ukuba uvela phi kwaye ungathandani nabantu bakokwenu.